Dumelang le kae? re teng ka lebitso ke nna Ntswaki Thipe ke founetse bankeng ya lona hoba ke hloka thuso. Nna le ba lelapa la heso re ne re batla ho bula kgwebo ya dinku. Ho na le projeke eo re neng re batla ho e qala. Jwale bothata ke tjhelete, ke ne ke re ke founele ke botse hore na ke dikgetho tse feng tseo le ka bang le tsona ho batho ba tshwanang le rona tjena le hore ke ditokomane di feng tseo le ka di hlokang. Re ne re hloka tjhelete e ka bang dikete tse makgolo. Jwale ke kopa ho tseba hore dikgetho tseo le nang le tsona bakeng sa batho ba tshwanang le rona hore re ka fumana tjhelete e lekanang le eo ke difeng? Kea leboha.

Tjhe, batho ba ke se dule ba ke se kgone ho dula ba sa berekise lebese, hobane lebese ke tse ding tsa dijo kapa dino tseo le horeng di bohlokwa mmeleng ya rona, di tla matlafatsa mmele ya rona. Hape ho na le batho ha o batla ho baka bo dikuku o tlo hloka lona lebese. Hona le tse ding tsa dijo tse leng hore ha o dija di hloka lona lebese. Jwale ke ka hoo ke reng batho ba ke se kgone ho dula, ba sa berekise lebese.

Ahee lekae? ka lebitso, o bua le Ntswaki Thipe, ke ne ke founile hona le thuso eo nka kopang hore o nthuse ka yona. Nakong ya kgethollo ya merabe ho na le malapa e leng hore a ile a jellwa mafatshe mme lapa la heso e ne e le le leng la malapa ao. Ho na le malapa a seng a ile a thola mafatshe a bona, empa lelapa la heso lona ha re so thole lefatshe la rona. Jwale ke founile tjena ke kopa ho botsa hore na ke metjha e feng eo re tshwanetseng ho e latela hore lelapa la rona le fumantshwe lefatshe la lona. Kea leboha.

Nka bua le bona, ka ba hlalosetsa hore mesebetsi ha e tshwane e fapane, mme ba etsa mesebetsi e leng hore e fapafapane, mme jwalo ka ha mesebetsi e fapane le mekgolo ya bona e tlo fapana ka hobane mesebetsi ya bona e fapane le yona e nngwe e nka e etsa. Nka batla hore ke dudisane le bona fatshe re leke ho rarolla taba ena na, mme ke bone hore ke ba okelletsa mokgolo jwang ba bang kapa ke etse hore ke ba lefele ka tsela e tshwanetseng ka ho lekana.

Ke tlo qala ka ho hlwekisa mobu wa ka, mme ke pete, ke nosetse, ha ke qeta ke tshele dipeo tsa ka jwalo ke nwesetse hore ke kgone ho lema. Dintho tseo nka di lemang, nka lema tamati, ka lema moroho, ka lema khabetjhe, ka lema ditapole, ka lema dihwete. Nkare ke tla re ke tla lema ditholwana le meroho ho ba di dula di re etsa hore re bolokehe, mme le masole a rona a mmele a dula a le hantle, re dula re bolokehile re na le phepo e ntle.

E, bomme ba na le menyetla ya ho ba beng ba dipolasi jwalo ka bo ntate. Hana jwale dintho ha di sa tshwana le pele. Bomme se ba kgona ho etsa mesebetsi eo e leng hore e ne e etsuwa ke bo ntate fela nakong ya pele. Bomme se ba kgona ho ilimela, ba kgona ho ruwa, ba kgona ho ba na le dipolasi, jwale dintho di bobebe haholwanyane nakong ya hona jwale.

O ka fumana monyetla wa ho kopana le balemi ba bang, mme ba ka o fa maele ka tsa ho lema, wa kgona ho bona moo o etsang diphoso le moo o sa etseng diphoso teng, wa kgona ho lema hantle, wa kgona le wena o ba fe maele ka tse ding tsa dintho tse leng hore o na le tsebo ya tsona. Mme o kgona ho itholla le ba bang ba batho be leng hore ba tla tla kgwebong ya hao, ba tle ba tlo reka ba tlo o tshehetsa, mme kgwebo e tswela pele.

Nka batla tlhahiso leseding e felletseng, mme ke kopane le ba bang bo radikgwebo ba bang ba kgwebong ena na, ke ba botse mabapi le kgwebo ena na le hore nka e etsang hore ke ruwe ba mfe maele le hore nka ruwa jwang. Kgwebo ya ka e ka tswela pele jwang.

Bana beso, ke a bona le e ntse di rapa ebile, di rapa tsa lona ke a bona ntho e le entseng ke ntho e ntle ka hobane ke moo le se le kgonne ho lema. Le tla kgona ho ja dijo tse leng horeng ke di aha mmele, di tla aha mmele ya lona. Jwale ke ne ke kopa hore le hlokomele di rapa tsa lona le di nosetso, empa ha le di nosetsa, ke kopa le se nosetse metsi a mangata hore di seke tsa senyeha ho ba ha di thola metsi a mangata ha di no kgona ho hema, mme le metsi a mangata a tla kena ka hara di-flat tsa batho ba bang. Jwale ke ne ke kopa hore le di hlokomele hantle. Le nna ke e mong wa batho ba ka lakatsang ho etsa di rapa jwalo ka lona.

UIF e sebetsa ka hore ke tjhelete e ba o hulelang yona ha o ntso o sebetsa, mohlang o fellwang ke mosebetsi wa kgona ho tla ofising tsena tsa rona tsena na tsa UIF o tlile ho fumana ditjhelete tsa hao, o tlo ngodisetsa ditjhelete tsa hao. Tokomane tseo tlo di hlokang hore o kgone ho thola tjhelete tsena tsa UIF tlamehile o be na le lengolo la kwana bankeng eo bankang le yona mo bolokelang tjhelete ya hao teng. O be na le ditokomane tsa mosebetsing tse tla bontsha hore hobaneng mosebetsi o fedile le hore ho etsahetse eng, ho tla hlokahala le pasa ya hao, ho hlokahale le address ya moo o tla dula teng le mohala wa phone.